Ukukhungatheka mayelana nokuhlumwa okuhlulekile noma okungaphumeleli, ikhulukazi uma ufake umzamo omkhulu ey'ntweni kuyinto ebuhlungu kakhulu. Kuleyo ndlela kuba sengathi wonke umzamo wakho isikhathi, namandla owabekile, awuzange uhlonishwe noma ubonakale. Lokhu kudala imizwa, ukudumala, ukungazithembi, nokukhathazeka. Ucala ukuzibuza ukuthi ngenzeni okulungile, noma ngabe ngiyaphuthelwa yini. Kubuhlungu ukubona abanye bephumelela lapho wena uhluleka khona ikhulukazi uma uzizwa wenze konke ongakwenza.

Isimo ngizozizwa ngikhathazekile kakhulu, futhi nginovalo, ngoba ngisesimeni esiyingozi, ngilahlekile ehlane, nginganakho ukudla, futhi ngingakwazi ukuchumana nomhlaba wangaphandle. Lokho kungadala ukukhathazeka okukhulu, imizwa yokungakwazi ukuzisiza, kanye nokwesaba ukuthi ngingafa uma ngingazenzi, ngingazenzi lutho. Ukuba khona kwezitshalo ezingaziwa kungenza omunye umthwalo . Ngingathanda ukuzama ukudla ukudla, ukuze ngihlale nginamandla, kodwa ukukhathazeka ukuthi mhlawumbe zizongigulisa noma zibe zinomuthi ongangiphazamisa. Ngaleso sikhathi ngizozama ukugcina ukuzula ngicabange ngobuchule bami bokusina. Ngicabange ukuthi ngingalinda kanjani usizo noma ngizame ukuphuma kule ndawo ngaphandle kokwenza izincumo ezingabeka impilo yami engozini.

Izimo zezulu zingaba nomthelela omkhulu, incubo yokuvuna izitshalo, futhi kubalulekile ukuzihlelela kahle ngesikhathi sokulima. Nazi iy'ndlela izimo zezulu ezingayithinta ngazo incubo yokuvuna. Izimvula eziningi noma ezincane kakhulu, izinga lokushisa, izikhukhula noma umoya onamandla, isikhathi sokuvuna.

Isimo sikamama onje sidabukisa kakhulu, futhi sidinga izicazululo ezingokocobo neziphuthumayo. Nazi izicazululo nesikhashane ezingasiza umuntu obhekene nokushoda kokudla njengalokhu. Ukufuna ukufuna usizo emphakathini, izindawo zokupha ukudla, amacimbi omphakathi, imisebenzi yokuziphilisa esekelwa umphakathi, ukulima okuncane ekhaya, uhwebelana, izinhlelo zikahulumeni zokuchaswa.

Uhlobo lwezitshalo nezinhlobonhlobo zazo zinechaso elikhulu ehlelweni lokuvuna ngesandla. Nazi izindlela ezibalulekile umthelela ongavela ngazo. Usayizi wesitshalo kanye nokukhula kwaso, isimo sezulu ngesikhathi sokuvuna, uhlobo lwesitshalo esithambile noma esinzima. Isidingo semakethe, ukuvuthwa kokwehlukana.

Ukubhidlika kukagandaganda kungaba yinkinga enkulu kumlimi. Ikhulukazi uma umsebenzi wasemapulazini uthembele kakhulu . Nansi indlela ongabhekana ngayo nale nkinga ngendlela ephusile nefanele izimo ezinzima, ukuba nohlelo lwezimo eziphuthumayo, emergency plan. Yazi abacazululi bendawo awomakhenikha. Cela usizo kubalimi abaseduze, ukukhokhwa ukukhokha kwezigaba noma ukucasha umshini. Ukugcina izinto ezilungisa ezincane noma ucezu lwezinto ezitshintshwayo. Ukonga kancane kancane ukuze ube ne-fund yezimo eziphuthumayo. Ukubheka imisebenzi engenziwa ngesandla noma ngezindlela ezilula.

Ukulawula kwamasiko kwezolimo kuyindlela ehlakaniphile nenobungane nemvelo yokulawula izinambuzane ngaphandle kokusebenzisa amakhemikhali anzima. Nawa amanye amasu amasiko angasetshenziswa ukulawula izinambuzane ngokusebenzisa izindlela ezifana nokutshintshaniswa kwezitshalo, nokucululwa kwendle. Ukutshintshaniswa kwezitshalo, ukucuba izitshalo, ukukhuculula kwendle noma ukususwa kwezinsalela. Ukulawula isikhathi sokutshala, ukusebenzisa izitshalo ezicosha izinambuzane.